Vutshunguri bya le kule ni pfumela leswaku i vutshunguri lebyi byi nga kumekiki laha kusuhani. Nakona matirhelo ya kona hileswaku u fanele u buka ku va u ya va vona kwale va kumekaka va ri kona.

Swipfuno hileswaku wa kota ku tshunguriwa eka mavabyi lama va nga kotiki ku tshungula eka wona laha kusuhani. Swo biha swa kona hileswaku u fanele u va u ri na mali ya ku tikuma u ri kona kwale.

I ku tisa ku twisisa ku fana na loko munhu a ri karhi a vulavula na munhu un'wanyana hikuva eka nkarhi wa sweswi, AI a yi koti ku twisisa swivutiso swa vanhu van'wanyana, a yi koti ku ku nyika leswi munhu a nga ku nyikaka swona loko u n'wi vutisa.

Makhumbelo ya kona ya ku tsemiwa ka gezi loko swi fika eka timhaka ta Wi-Fi, hileswaku u hetelela munhu a hakela Wi-Fi leyi a nga ta ka a nga yi tirhisi hikwalaho ka ku famba ka gezi. Naswona loko ku tsemiwa ka gezi loko se gezi ri ta va ri vuyile, Wi-Fi yi hetelela yi va yi nga ha ri na netiweke and ku vuyisa netiweke swi vuya swi hluphanyana.

Swi tshikelela hi ndlela liya ya ku ri, loko ri fanele se ri famba loko ri vuya, loko yi vuya a ya ha koti ku tirha hi ndlela leyi a yi fanele yi tirha hi yona.

I ku va munhu a tirhisa leswi va swi vitanaka advertisement. Leswi vulaka ku ri wa advertise-za ku va u vekisa swona leswaku swi kota ku hatlisa swihangalasamahungu hikuva u humesa ntsengo wo karhi leswaku va kota ku ku hangalasela swona.

Ku lemuka mavulavulelo i ku va munhu a rhanga a tiyingisela a nga se vulavula kumbe ku yingisela leswi a lavaka ku swi vulavula a nga se swi humesela hi nomu wa yena erivaleni.

Xa ku sungula i ku va ni kota ku va hlamusela leswaku va fanele va twisisa ku tirhisa selulafoni leyi yi nga na inthanete, na ku va hlamusela leswaku inthanete yi tirha njhani nakona loko u nghena ka inthanete hi leswi na leswi leswi u nga swi kumaka, va kota ku twisisa sweswo. Endzhaku ka loko va hetile ku twisisa sweswo, hi kona ni nga kotaka ku va hlamusela ku ri ku va va kota ku ku ku ku fikelela eka Wi-Fi ku va vona va va tirhisa PIN-i leyi yi nga ta va ni va nyiketa yona.

Ndzi nga va hlamusela hi nkoka wa ku va tilayiburari ti va na Wi-Fi na leswi yi nga ta pfunisa swona vana va xikolo, kumbe vanhu lava va lavaka ku tirhisa Wi-Fi for swilo swa mitirho.

Leyi ni yi tsakelaka i Android hikuva ya olovisa swilo naswona a yi durhi ku yi tirhisa ku fana na IOS.

Ku langutisa kumbe ku endla vulavisisi bya leswaku i yini leswi swi endlaka leswaku data yi ya ehenhla hi minkarhi hinkwayo ivi ku kumiwa ndlela leyi nga ta tirhisiwa ku hunguta vulavisisi bya kona kumbe leswi swi nga ta kumeka eka vulavisisi lebyi.

Ndzi vona leswaku netiweke yo antswa ku xava data eka yona i Telkom hikuva yi hi tisela minxavo ya le hansi nakona data ya vona ya tshama nkarhi wa ku leha.

Ku vulavula ntiyiso a ku na timhaka leti ndzi nga ti tsundzuka ndzi ti yingisela, ti hangalasiwa kusuka eka xiyanimoya.

Mbuyelo wa ku va munhu a ti chelela DSTV ekaya ra yena, i ku va a kota ku vona mahungu lama ya endlekaka ematikweni mambe., lama loko a nga ri na DSTV a nga ta kota ku ma vona. Na ku kota ku langutisela kumbe ku kuma minchumu leyi nga pfunaka eka DSTV like mintlawa leyi nga tlangiwaka ku va yi ku pfuna swa swa tidyondzo, na ku dyondza swilo swa vutomi.

Vunene bya ku tikuma u xava data hi ntalo loko u ri xichudeni hileswaku wa swi kota ku endla mitirho hinkwayo leyi va ku langutela ku va u yi endla leyi yi nga ta lava ku ri u kumeka u ri na data, eka selulafoni ya wena. Kambe vubihi bya kona hileswaku, vanhu loko va za va va na data ya ku tala etifonini ta vona va vona ku ri nkateko leswaku va tikuma va nghenanghena eka ti-YouTube eka ti-TikTok-o eka swin'wana na swin'wana leswi swi nga tekaka ku focus-a ka vona eka swa tidyondzo ta vona.

Ndzi pfumela leswaku i ku va buruku leriwani ri va ri ha ri ka xiyimo lexi u nga ri xavisa xiswona, ri nga thyakangi kumbe u nga ri ambalanga.

Hi ku vona ka mina ndzi vona swi nga ri leswinene, hikuva vateki va mahungu va na ku kandziyisa mahungu lawa ya nga a ya nga fanelanga ya kandziyisiwa. Ivi vona va ma kandziyisa leswaku ya tiva hi vanhu. Na leswaku nkucetelo wa kona eka vutomi bya vantshwa hileswaku, wu va kucetela eminkarhini yin'wanyana wu va kucetela ku endla leswinene kambe eminkarhini ya ku tala wu va kuceteriwa ku endla leswo biha na ku landzelela swilo leswi va nga fanelangi ku va swi landzelela.

Swipfuno hileswaku swi ku dyondzisa ku hlaya, na ku tiva leswi a wu fanelanga u nga swi tivi. Kambe ku biha ka swona hileswaku a hi hinkwawo mahungu lama u ma kumaka eka maphephahungu ku tlula eka xidijitali.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a yi tirhisi ntsena loko ku ri na xidingo xa ku va a yi tirhisa.

I ku va ndzi veka nhlokomhaka leyi nga ta va koka rinoko leswaku va kota ku teka phephahungu rero va ri hlaya, va kota ku kuma vuxokoxoko bya kona bya mpfuneto wa ku hlayisa kurhula exikarhi ka vaaki.

Mahambanelo hileswaku iPhone yi tirhisa system ya IOS and Samsung yi tirhisa Android system. Na leswaku leswiya va swi vitanaka ti-mega pixels ta khamera ya iPhone ti va ti ri henhla ku tlula ti-mega pixels ta le ka foni ya Samsung.

Khombo ra kona hileswaku loko u tirhisa Wi-Fi ya mahala leyi nga sirhelelekangiki, swi tele leswi swi nga endlekaka swa ku fana na ku va va kota ku hack-a foni ya wena and loko va kota ku hack-a foni ya wena, va swi kota ku nghena eka tibangi ta wena ta selulafoni. Va swi kota ku hlaya swilo leswi swi fanelaka swi va swa xihundla eka foni ya wena. Va swi kota ku endla xin'wana na xin'wanyana lexi va xi lavaka hi foni ya wena, va ku tekela timali, va ku tekela na swin'wana na swin'wana leswi nga swa nkoka.

Mbuyelo wa ku tirhisa WhatsApp hileswaku wa swi kota ku hatlisa u kuma munhu loyi u n'wi lavaka loko u n'wi sendela hungu eka WhatsApp ende manguva lawa swa olova na ku va u kota ku tiendlela bindzu ra wena eka WhatsApp. Leswi swi nga olovisa swilo ku va munhu a kota ku tiendlela bindzu leri ri nga laveki ku va u u va u ya va na xiphaza xa wena lexi kumbe xi nga ku laveka ku va u hakela rent.

Lexi ndzi n'wi hlohlotelaka xona hileswaku loko a ri karhi a tirhisa Wi-Fi leyi a nga fanelangi ku tikuma a nghenile eka inthanete kutani a nghena eka swa tibangi swa yena laha ku nga na swa timali ta yena kumbe laha ku nga na swilo swa yena leswi a nga fanelangi ku swi tiviwa hi vanhu van'wanyani.

Leswi ndzi endlaka swona leswaku ndzi tiyisisa leswaku a yi hatlisi yi hela a ndzi kumeke ndzi ri karhi ndzi endla swilo leswi swi nga ta endla ku ri yi hatlisa yi hela ku fana na ku nghena eka TikTok kumbexana ku nghena ka Facebook kumbe eka YouTube. Laha ndzi nga ta va ndzi endla swilo leswi swi nga ta ka swi nga ndzi pfuni hi nchumu handle ka ku ndzi hetelela data. Emikarhini ya ku tala lexi ni xi endlaka i ku va ni limit-a ku tirhisa swilo leswi swi hetaka ngopfu data.

Loko vanhu va ri na data ya ku tala va swi kota ku tirhisa inthanete nkarhi wa ku leha kambe loko va ri na data leyitsongo a va swi koti ku yi tirhisa nkarhi wa ku leha.

Chanele leyi ndzi yi rhandzaka i chanele ya TLC leyi eka yona ndzi dyondzaka hi ku sweka emikarhini ya ku tala na leyi ya mahungu hikuva eka yona ndzi kota ku tiva mahungu ya leswi swi endlekaka emisaveni hinkwayo.

Ndzi twisisa leswaku hi laha tikhampani ta ku hambanahambana laha ti vekaka kona switirhisiwa swa vona swa khampani swa ku fana na tifayili na ti-data ta khampani va ri karhi va tirhisa inthanete leswaku swi hlayiseka.

A ndzi nga ta kota ku ku endlela leswi u kombelaka swona hikuva Wi-Fi leyi hi yi tirhisaka lani yi pfumelela ntsena ku va hi connect-a eka selulafoni timbirhi ntsena and eka nkarhi wa sweswi a swi nga ta koteka. Lexi u nga xi endlaka xin'wana na xin'wana lexi u lavaka ku xi endlaka kumbe eka inthanete u nga tirhisa selulafoni ya mina.

Mintlhontlho hileswaku va durheliwa hi ku xava data nakona loko se va fanele va nghena eka inthanete van'wanyana va fanele va ya lomu va nga veka ti Wi-Fi ku ya kota ku va hakela leswaku va kota ku tirhisa inthanete nakona loko va hakerile va pimeriwa nkarhi wo karhi ku va va kota ku yi tirhisa loko nkarhi luwa wu hundza va ku byela ku nkarhi wa wena wu hundzile. Leswi vulaka ku loko u nga hetanga u fanele u tlhela u humesa mali yin'wanyana nakambe.

E nqambi yin'we leyi ndzi yi tivaka eka matsonga i Thomas Chauke kambe tinsimu leti a dumeke hi tona a ndzi ti tivi hikuva a ndzi landzeleli tinsimu ta yena.

Ku engetela data ya wena hi loko data leyi a wu ri na yona yi ri ku heleni naswona u fanele u yi engetela hikuva leswi u swi lavaka eka inthanete swi nga lava data naswona u nga ha lava ku swi endla loko u ta vona leswaku leyi u nga yi hoxa data se yi herile.

Swipfuno hileswaku munhu wa swi kota ku endla leswi a swi lavaka eka inthanete hikwalaho ka ku pfumala ka data eka ti-Wi-Fi ta mahala kambe ku biha ka swona hileswaku emikarhini yin'wanyana e IP address ta tifoni ti va ti nga hlayisekanga. Leswi vulaka ku swa olova ku kuma ku va va vanhu va teka IP adirese ya wena va kota ku nghena eka foni ya wena va kota ku yiva swa timali ta wena swa le tibangi.

Mina hi ku ya hi leswi ni nga hlangana na swona ndzi nga vula leswaku i ntiyiso hikuva leswi ndzi hlanganaka na swona eka vanhu va ku tala lava va yimbelelaka va va va ri karhi va va phefula leswi swi nga timbilwini ta vona. Van'wani va vona vanhu va kona va hetelela va lova endzhaku ka loko va ta va va phefulile leswi swi nga timbilwini ta vona hi tinsimu leti va nga ti yimbelela.

Eka swin'wanyana swichudeni yi na ku pfuna hikuva vona va va va langute leswaku va fanele va tikumeka va tilavisisa leswi va dyondzaka swona kambe eka lava va nga ri ku serious ku na la va ya va ku ya va kucetela ku va va tikuma va lavisisa swilo swa ku ka swi nga fambelani na dyondzo ya vona.

Nkoka wa swona hileswaku ndzi nga hetelela ndzi hakele mali ya Wi-Fi ndzi hakelela mahala na leswaku ku nga va na minchumu leyi ndzi lavaka ku yi endla ya nkoka leyi lavaka leswaku ndzi va ndzi khonekitile na Wi-Fi kambe ndzi tsandzeka hikwalaho ka nkayivelo wa gezi.

Vaakatiko emugangeni wa ka hina tanihiloko mi swi tiva leswaku emugangeni wa le ka hina loko ku za ku va na mpfula mpfula leyiwani yi hi tisela makhombo ya ku hahlula tiyindlu, ku onha swilo leswi swi nga le endlwini na ku cela mapatu kambe namuntlha hi lava ku ta mi tsundzuxa leswaku tanihiloko va tivisile eka ta maxelo leswaku mpfula leyikulu ya xihangu yi le ku teni a hi kombela leswaku loko mi ri na maphepha ya nkoka lama ma faneleke ku hlayiseka ma fambiseni mi ma yisa ematikweni man'wanyana laha ku nga na maxaka ya ka n'wina laha mi swi tivaka ku ma ta ma ma hlayisekile kumbe nchumu wun'wana na wun'wanyana lowu mi wu tivaka leswaku loko wo ze wo hlangana na mati wa onhaka a wu nga ha ta tirha. Na mi tsundzuxa leswaku endlani hakona leswaku mi swi fambisa swilo sweswo kumbe mi endla hakona loko mi ri na mali ya ku va mi tiyisa malwangu ya n'wina leswaku loko mpfula yi fika yi nga fiki yi hahlula mi tiyisisa leswaku tiyindlu ta n'wina ti lunghisiwile leswaku loko mpfula yi fika a yi nga ta ti khukhula.

Leyi ndzi yi vonaka yi antswa hi liya ya ku u bela munhu riqingho u vulavula na yena hikuva u xave airtime ya wena ivi u xava timinetse u kota ku vulavula na yena hikuva loko ni tekela ku langutisa ina WhatsApp yi hatlisa ku va u kota ku vulavula na munhu kambe loko ni tekelela ku langutisa ntsengo wa ku xava data wu le henhla ende a hi mani na mani loyi a nga kotaka ku xava data leyi nga kotaka ku n'wi vulavurisa nkarhi wa ku leha kambe loko u ri na airtime ya five rand kumbe ten rand wa swi kota ku xava timinetse leti ti nga ta ringanela ku va u vulavula masiku yo hlaya nakona u kota ku vulavula e nkarhi wa ku leha na munhu waloye.

I ku va munhu a tshama a ri karhi a langutisa ti-promotion leti ti nga va ka kona emikarhini ya ku tala.

Ti nga siveriwa hi ku va mutswari ku va yena loyi a chelaka data eka selulafoni ya n'wana wa yena nakona loko a yi cherile ku va ku yena a tlhelaka a va na swipimelo eka selulafoni yeleyo na ku va ku va yena a n'wi langutisaka a langutisa ni matirhiselo ya yena ni leswi a swi endlaka.

Ina ti kona.

Nkoka wa ku va ku vekiwa Wi-Fi elayiburari wu pfuna swichudeni kumbe vanhu lava va kumekaka va ri na mitirho ya vona ya kusuka eswikolweni na le emitirhweni ya vona. Ku ni vanhu lava va kumekaka va tirhela emakaya u kuma ku ri e nkarhi wun'wanyani a va na mali ya ku xava data ya enough kambe loko Wi-Fi yi ri kona elayiburari va swi kota ku ya tirhela kona for tiawara leti va nga kotaka ku tirha tona leti ti nga va pfunaka eka nkarhi wolowo naswona yi pfuna swinene eka dyondzo ya vana ku fana ku fana ni ku endla ti-homework kumbe ku ku endla mitirho yin'wana na yin'wana ya xikolo leyi nga na nkoka na ku va va kota ku lavisisa swilo leswi va swi dyondzaka exikolweni hikuva swi va pfuna eka ku tsala mitirhokaya ya vona ni swikambelo.

Lexi ni xi hleketaka lexi xi nga endliwaka i ku va ni na ku pfumela leswaku vunanga lebyi va byi yingiselaka hi byona va byi kumaka eka tiinthanete laha va kotaka ku download-a kona. Se lexi xi nga endliwaka hi mavonelo ya mina va nga endla ti-ads, swinavetiso laha va nga ta kota ku veka ti-highlights ka mahungu leswi leti ti nga ta koka rinoko ra vantshwa ivi loko munhu a lava ku nghena a lava ku lavisisa mhaka leyi swi n'wi komba ku ri u fanele u ya eka xiyanimoya hi nkarhi wo so u kota ku ya yingisela kona.